Hhayi, mina ngicabanga ukuthi kuwumqondo ongekho right for mina ngoba esikhathini samanje ngiya-understand-a ukuthi izinto sey'biza kangakanani futhi nohlobo lomshado engathi ngifuna ukuwushada, hhayi, akuwona lo ongathi owamehlo wabantu. Kodwa okuzoba yilo ozobe usugculisa inhliziyo nokufasa nje ifindo ngoba manje lo wamehlo wabantu yiwona lo ozo-cause-a ukuthi kuhanjwe kuyolandwa izikweletu nani nani. Ugcine-ke manje ungasakwazi uku-function-a ngendlela elungile ngekusasa. Kepha-ke hhayi, le eyokuboleka imali emabhange, angiboni kuwumqondo o-right.

Izinto ekumele zicatshangwe isikhathi leso engiyobe senginquma ngaso ukuwukhipha umshwalense waso isikhathi esifishane, i-customer service, ukusizwa ngendlela okuyiyona. Izidingo zami eziyinhloso futhi imali engiyobe ngiyikhokha njalo ngenyanga, kungabi imali ezomba eqolo kodwa kube imali eyobe ifanele yonke into noma enganga ngawo umshwalense lo engiyobe ngiwuthathile. So, kungathi-ke sengikhokhile uma sengi-claim-a angisatholi ngale ndlela le ebekumele ngithole ngayo.

Mina ngithi, owami umbono uthi, lona libalulekile uma ukwazi ukusebenzisa imali noma wena unayo i-discipline yokuziphatha, ukwazi ukuthi emhlabeni kukhona izimo ezifike kungalindelekile, khona izimo okumele zinakwe ngaleso sikhathi. So, leso sikhathi sidinga wona-ke izinto ezifana nama-credit card ukuze ukwazi ukuthi usheshe uvele wenze loko okuyobe kukuhlosile ngaleso sikhathi. Kodwa-ke lokho akudingi noma ubani noma inini nanoma yisiphi isikhathi.

Hhayi, kuyinkinga kakhulu lokho, ngoba manje indlela engingabhekana nayo kuyikona ukuthi mhlampe ngingakhuluma nabantu abasemaduze nangokuthi uthole usizo olufanele ngaleso sikhathi ngoba phela ayikho edlula ukuthi ube nosizo lolo oluzokwazi likhave leso simo ozobe ubhekene naso ngaleso sikhathi kanye noma kumbe kwayo imali le ozobe uyidinga. Kuyiyona-ke indlela le ekade sikhuluma ngayo ekuqaleni, ukuthi izimo ezikanje ezifika kungalindelekile ezidinga imali esheshayo kumbe ama-credit card. Iyona-ke lento ezobe isikusiza uma unganawo lo mshwalense ubuwudlala , iyona nto engingakusiza-ke le ukuthi ukwazi ukuvala leso simo noma leyo gebe.

Kulokhu-ke ayikho enye indlela ngaphandle kokuthi umnikazi wayo ipholisi a-understand-e ukuthi ngaphandle kokuthi alalele noma avumelane noma asayine phansi yona le pholisi yakhe, ayikho indlela ayothola ngayo inzuzo noma imizuzu yayo le nto athi uyayibhalisela. Enye indlela yokuthi akwazi ukuthi azibonele yena, ukuthi-ke ngimunike ama-pamphlets, ngimunike iwebhusayithi lapho azokwazi khona ukuyozidelisa azifundele yena uma engafuni ukuzwa ngami njengomsizi wakhe. Kepha-ke ngiyomnika yena, azisize yena uma eseqedile-ke ukuzisiza uyobe esefona noma uyobe eseqhubeka nayo le i-self-help, ekuyindlela entsha via-chatbox online ukuthi wazi, uzibhalise, uzisayinde wena.